Ngwana heso ke o kgothaletsa hore le wena o kenye di-social media-eng, o kenye di-video tsa hao. Batho ba o tsebe, o kgone ho bonahala ebile matsatsing ana le social media e se e patala.

Ngwanaka ke nka di-game tsena tsa hao, hobane ke bona ekare ha o sa etsa mosebetsi wa hao wa sekolo, so ke kopa o etse mosebetsi wa hao wa sekolo hobane sekolo se molemo, ngwanaka se tla o tswela molemo ho wena. Le ba le family eo o tlabeng, o na le yona ka nako eo ke kopa o etse mosebetsi wa hao ka mekgahlo.

Ha ke na le nako ho ithabisa ke rata ho mamela music dipina, ke ipinele hobane di ntlhabolla kelello and-e ha ke qeta ho bina kapa ha ke mametse music dipina, ke utlwa ke thabile, ke sokolohile moyeng.

Wa bona hore motho enwa ke mampodi rona bofokodi ba rona ho sa kgone ho fihlella moo, ke hobane ha re hlophisetse nako eo e tla beng dipapadi tseo di qalang ka teng ka yona motho enwa wa ikwetlisa ka nako tsohle hobane ke na le ho mo bona nna ha ke ikwetlise ka botlalo, yena o ikwetlisa ka botlalo ebile nthwena ae etsang wa e rata.

Ka pono ya ka hore batho ba se ke ba kgona ho thola tjhelete ka ntho tse entsweng ka matsoho ke hore ha ba tsepamise maikutlo a bona dinthong tsa bona tseo ba di entseng, le hore ha ba kgone ho thola sebaka se right sa hore ba etse tjhelete, ba bapatse thepa ena ya bona ba e entseng ka matsoho sebakeng se right. Mara ha ba ka thola sebaka se right. Ke nahana hore ba ka etsa tjhelete ebile ha ba ka tsepamisa maikutlo nthong tsa bona tse ba di entseng ka matsoho, ba ka thola tjhelete ka potlako.

Sehlopha sa thatohatsi ya ka sa bolo se ile sa rekiswa taba ya hore se ile sa rekiswa ha ya ntula ha monate but lebaka la hore le se rekiswe. Ke ya le bona ko hobane se ne se sa bapale hantle mme ha jwale ke ya bona hore se tla hantle sehlopha sena le hore se be se tjhentjhe lebitso ha ya ndula ha monate ho hang taba eo.

Sehlopha sa rona se ya reka mabaka a hore a reke ke hore ba batla ho fihlella hodimo maemo a hodimo ba kgona ba batla ho ikotla sefuba ka hore ke sehlopha sa bona. Ba ya reka le nna nka buwa le batho hore le bona ba reke hore sehlopha sa bona se fihlelle maemo a hodimo maemo e leng hore a tla ho ba thabisa haholo, se kgone le hore se kgothatse bana ba sehlopha se tlang. Ka morao re le sona, se reke se fihlelle hodimo maemo a hodimo.

Ka nako ya World Cup mona Afrika Borwa ho la ba le diphetoho tse ngata. Ke hopola hore ditsela di ile tsa lokiswa wa ba wa etswa le stadium se setjha se bitswang FNB. Batho ba bangata ba ile ba aha di-room dipoleke tsa ho dula hore batho ba tlo dula ka hara tsona mme seo se ile sa nthabisa haholo.

Ke ithutile hore talente ya hao e molemo mo ho wena ebile e ntshe e bonwe ke batho. O kgone ho tswella pele o kgone ho phomella ka yona. Ba bang ba tla o thusa hore o tswelle pele ka talente ya hao. O se ke wa dula ka yona o e kwalletse, e leng ntho e rutang batho ba bangata hore talente e ka o phedisa haholo, o ka kgona ho etsa tjhelete ka talente ya hao se ka tshaba ho bontsha batho talente ya hao, hobane talente ya hao e ka o phedisa.

Nna le titjhere wa ka re hlophiseditse hore ha re fihla lebaleng, re etsa ntho e re ileng ka yona, re e qete re ye phaposing ha re fihla lebaleng, re etsa se re tlileng ka sona, ra ikwetlisa hobane re ihlophiseditse ka teng, re tlo ikwetlisa.

Ho ikwetlisa ho ka o thusa ho ka thusa pelo ya hao hore e phefumolohe hantle. Ho ikwetlisa ho ka o thusa hore hafole mokhaba le mafura mmeleng wa hae. Ho ikwetlisa ho ka tlisa kelello phola hwa kelello. Ho ikwetlisa ho ka o thusa ka ntho tse ngata jwalo ka mesifa masapo le tse ding tse ngata mmeleng wa hao.